Lokhu zingakwenza ngokuqikelela ukuthi lezo zikhungo ziyanakekelwa njalo. Kungakwenziwa lokho njalo ngenyanga, ukuze zinakekelwe futhi bangakwenza ngokuqikelela ukuthi kuqashwe abantu abanele ukuthi bakwazi ukuzinakekela ngendlela efanayo. Nokukhuthaza nazo izingane esikolweni ukuba zikwazi ukuqhubeka zinakekela lezo zinkundla lezo zemidlalo futhi zikwazi nazo ukuyisebenzisa ngendlela ephephile.

Ukubamba iqhaza kwezemidlalo kusiza umfundi ukuze akwazi ukungenela ezinye izinto ezimugcina azivocavoce, futhi kugcina nesimo nesikhathi sakhe singadleki ezintweni ezingenanzuzo. Kumgcina egxilile kwezemfundo zakhe, uma eseqedile ezemfundo uyakwazi ukugxila kakhulu kulezi imidlalo yesikole. Lokho kwenza ukuthi isikhathi sakhe engisichitha ezintweni ezingalungile, futhi kuyamukhuthaza kumsize nokuthi akwazi ukwaluleka ajwayelane nabanye abantu futhi akwazi ukuthola noma ulwazi namacebiso oluvela kwabanye abantu, mayelana nempilo nezinye izinto ezivamile abantu abasha ababhekana .

Endaweni yangakithi kwakudlalwa imidlalo yokudansa kanye nemidlalo yokucula. Yayisiza ekutheni ihlanganise imiphakathi nemidlalo ngenxa yokuthi lapho kuba nomqhudelwano wanyanga zonke, wawuhlanganisa zonke izingane, wawuhlanganisa bonke abaculi, bonke abadansi ababekuwo lowo mqhudelwano, Ngokuba yinto ejabulisa kakhulu ngoba kwakwenza ukuthi umphakathi wonke uhlangane ndawonye, ube sendaweni eyodwa ukuze kwenziwe lowo mdanso, kwenziwe lowo mculo, kube uhlelo nje olujabulisayo. Okwenza ukuthi nomphakathi ukwazi ukusebenzelana ndawonye ukuze ufeze leyo nhlobo.

Ngivame ukuzizwa kabi ngenxa yokuthi-ke ngiyeke ngilindele ukuthi lo mdlalo waziwa abangani, nami kufanele ngabe ngiyawazi kodwa-ke ngicabanga ukuthi indlela ethinta ngayo ubungani bethu, obani nabanye abantu, ukuthi kwenza ukuthi mina ngizenyeze kodwa ngesikhathi esifanayo kwenza ukuthi ngikwazi ukujabulela omunye mhlawumbe umdlalo futhi ngikwazi ukugxila, ngigxilise amakhono ami kulokho okunye engingakwazi ukukwenza kunokugxila kulokhu engingakwazi ukukwenza.

Izinto ezingaba usizo lapha ngicabanga ukuthi izinkundla zemidlalo nokuzivocavoca. Lezo zinkundla kubalulekile ukuthi zibe nezinto mhlawumbe ezinjengamabhola, amabhokisi wazo amabhola, izinkundla zekhrikhethi, Mhlambe izinkundla ze-rugby o-athletics. Lezo zinto futhi kubalulekile ukuthi zibe nayo yonke i-equipment ebalulekile enjengamathoyizi mhlawumbe adingekayo, izinto zokuzivikela zaleyo mdlalo ama-helmets, ama-pads. Mhlambe kube nezingubo zemidlalo ezihlanganisa amajezi, izikibha, izicathulo ezahlukahlukene. Zonke lezo zinto ezisetshenziswayo kuleyo midlalo.

Umsebenzi wokuy'libazisa oqalilei ngazo izinkundla zokuxhumana, umsebenzi wokufundisa izingane ngaphandle kwenincele yesikole. Ukuzifundisa mhlawumbe ukuzisiza zithuthukise ama-subjects athile eziwenzayo esikolweni. Kuye kwaba wusizo kakhulu lokho ngoba kuletha amathuba ukuba izingane zikwazi ukuthi lapho zikubona lokhu ezingosini zokuxhumana zibhalise ebese zikwazi ukuthola usizo .

Lokhu zingakwenza ngokusebenzisa kahle isikhathi ngokwabela isikhathi esanele phakathi nonyaka, phakathi namathemu, ukuze ukwazi ukwenza ezinye izinto ezahlukahlukene. Kungaba nesikhathi esibekiwe esicacile sokuthi kudlalwe imidlalo futhi kuvumelane mhlawumbe nesikhathi sangehlobo, lapho isimo sezulu sivuma. Ebese phakathi mhlawumbe nobusika kungase kwenziwe-ke izinhlelo zemidlalo yokungcebeleka ezosiza-ke ekutheni zikwazi-ke nazo izikole ukuthi zisebenzise isikhathi sazo ngendlela efanele.

Umsebenzi wokuzilibalisa loyo kuthiwa umdlalo we-chess. Lo mdlalo ngokuhlangana nawo ezingosini zokuxhumana kube umdlalo ongajwayelekile futhi obonakala sengathi umane nje wokuchitha isithukuthezi kodwa uyajabulisa kakhulu futhi kuyamangaza ukuthi udinga ukuhlakanipha nokukhalipha okungaka. Uye wasiza kakhulu-ke ukuthi ngikwazi ukuthola ulwazi olwanele ngalo futhi kungivulele namathuba okwakha ubungani nabantu abaningi ebengingabazi.